Diakhaonto ga di tshwane. O, o le motho o tshwanetse o itse gore diakhaonto tse e leng gore di na le morokotso o o ko godimo, o tshwanetse o beeletse ka tšhelete e e ko godimo mme di na le melao e mentsi-ntsi-ntsi. Merokotso eo gape e bowa e le kwa godimo-dimo-dimo mme gape go na le diakhaonto tse e leng gore ke tsa go beeletsa le go boloka, tsone o beeletsa se o kgonang go se beeletsa ka nako nngwe le nngwe mme ga di na melawana e mentsi go tshwana le e ya ka merokotso e e ko godimo mme tsone tse diakhaonto tsa go boloka o kgona go goga madi kapa o kgona go tsaya madi a gago a o a bolokang nako nngwe le nngwe go se na gore o patela di-fine go sena gore o krey-ile tšhelete ya gago o sa laela kapa o sa e kopa ka nako.

Fa nka gapa madi mo forex nka nna le boitumelo bo bo seng kana ka sepe mme sa ntlha se nka se dira, nka bula kgwebo ya ka gore le nna ke kgone go thusa batho gore ba nne le, le letseno. Sa ntlha kgwebo e nka e bulang ke ya go dira dijo, dijo ko marekelong ko di mall-ong dijo le ko e leng gore ke mafelo a menate. Sa bobedi gape nka bula kgwebo ya go ijesa monate e e nang le dino tse di tsididi tsa bagolo mo e leng gore batho ba tla ba itumela, ba ja, ba nwa mme ba itumela ba tansa.